Leswaku varimi va ni va na ti-material leti kahle swa ku va rima ni tlhela ni languta swa ku va vuya kwini ni tlhela ni tiva swa ku loko ku endleka swilo ka vona ni nga endla yini ku va pfuna ku fana ni va endlela swa ku la va tirhela kona va rimela kona a va a kula swi leswi swi nga va vavisaka hinkwaswo swilo swi famba kahle leswaku va rimela la ku fanekele va rimela kona.

Ndzi ehleketa leswaku ku antswisa swiyimo swa vutshamo bya vatirhi va le mapurasini swi nga khumba matirhelo ya vona ya ntirho na vuhlayiseki hikuva loko vatirhi va va tikuma va tirha laha ku hlayiseke kona va ta tirha hi ku ti hi ku ti tshova no khensa ngopfu va nga endla ntirho wa vona wu famba kahle va endla swilo leswi va faneleke ku swi endla ku nga vi na tinkingha.

pfumela leswaku a tirha a tlhela a yisa dyondzo ya yena mahlweni kambe ku fanele leswaku a vuya entirhweni hi nkarhi a endla ntirho wa yena hi nkarhi a endla hinkwaswo leswi a faneleke a swi endla entirhweni a tlhela a yisa dyondzo ra yena emahlweni kambe hi ta tirha hi nkarhi na schedule lexi xi nga vekiwa hi mina munhu loyi a nga mu khoma.

Mehe ndzi nga endla swa ku ni ti lungisela hi ku sungula ku ndzi endla swa ku laha hi tirhelaka kona ku na nsava lowu u kotaka ku byala ku na mati mo tala ma wa chelaka ka nbyalo wa mina ku tlhela ku va na vatirhi lava va ta tirhaka.

Tindlela to sungula leti ni nga ti endlaka hi ku sungula hi ku endla swa ku swilo mabyalwa ya mina kumbe leswi ni nga byalwa swi tele swi nga endla swa ku swi nga xaviwa kumbe yi nga swi kota ku fambisa eka tixopo letikulu ni ni kuma vatirhi lava ta tirhaka va tala ni tlhela ni tiva swa ku na ha ta swi kota ku byala swin'wani leswi i ndlela leyi ni nga endlaka hi swona swa ku swilo swa mina swi famba kahle ku nga se sungula ku lunghisela.

Ndzi vona onge thekinoloji ya hi pfuna eka ku hlayiseni ka mbangu eka swavurimi swi hi pfuna ku amukela ndlela leyi hi mapurasi ma tirhaka ha kona hindlela yo hlayisa swibyariwa swi ri eka xiyimo lexinene.

ndzi ehleketa leswaku mfumo i pfuna va mapurasi ku languta swiyimo xa maxelo va tiva swa ku a mpfula yi ta va yi ta va kona rini kumbe ku ta hisa kumbe ku ta va njhani ema emaxelweni hi ku va hi komba maxelo eka ti thelevixini va tirhisa tithekinoloji leswi swi pfuna ngopfu vamapurasi swa ku va tiva swa ku i nkarhi muni laha va nga kotaka ku byala kona se mfumo wu va pfuna hi ku wu tiva swa ku ku endlakala yini eka maxelo.

mati lawa u nga wa basisa hi ku teka mati mi wa tseleka eketleleni mi endla leswaku ma hisa loko ma heta ku hisa mi wa tshika swa ku ma hola ma nga hisi leswi swi pfuna hi ku swi swi dlaya hinkwaswo leswi nga le matini kumbe swivungu kumbe i i swilo swo dlayana swi dlaya hinkwaxo hi nga tlhela hi va pfuna hi ku mfumo wu va nyika mati lama humaka eka ti-tap.

Ku cinca ka maxelo swi khumba swinene vurimi hi ku ku va switirhisiwa swa mati ku hungata mu ku hungata mbuyelo wa swibyariwa ku engeta ku hlaseriwa hi switsotswana na va xikan'we na ku yisa eka swa maxelo yo tika swinene.

Van'wamapurasi lavatsongo va tirhisa tindlela to fana no va teka swibyariwa swa vona va xavisa etikhoneni kumbe va xavisela vanhu va pfula tixopo letitsongo va xavisela vanhu kumbe va teka mabyariwa ya vona va yisa eka vanhu lavakulu va kota ku va va xavisela va va nyika mali leyitsongo.

Swakudya leswi ni titwa onge i swakudya leswi hi dyaka ngopfu swona laha eAfrika-Dzonga hi hi ku swi na vutomi ngopfu naswona a swi durhi loko u swi xava masi wona ma na vutivi vutomi na vuswa ri tlhela ri va na vutomi hikuva va tirhisa ngopfu swibyariwa ku endla ti-product leti.

Ku cincacinca ka swibyariwa swi kahle ngopfu hikuva loko munhu a byala kumbe a xavisa nchumu xin'we vanhu a va nge koti ku kuma leswin'wana na profit ya yena a yi nge yi henhla hikuva masiku man'wani munhu i ta lava malamula kasi wena u xavisa ti carrots a nga koti ku xava ka wena u ta famba a ya xava ka mun'wani se loko u cincacinca swibyariwa swa wena swi ta endla swaku vanhu va ta hi ku ku tala va xava swilo swo nga fani swilo swo u nga swibyariwa leswi nga faneki na leswi n'wana u nga swi byala season leyi nga tlula.

Swilo swo tala leswi tekeriwaka enhlokweni i ku rima loko u ri murimi ku tirha ngopfu ku na farm leyikulu wu nyika mfumo swi tekeriwa ngopfu enhlokweni swin'wana hi loko u xavisa nyama loko u xavisa swilo leswi swi nga durhiki u swi xavisela mfumo se mfumo hi wona wu cincaka swilo leswi wu endla swa ku price ti ya ehenhla i maendlelo ya mfumo.

Ku avelana vutivi eka va mapurasi lavatsongo kumbe lavantshwa a swi va nyiki ngopfu mali hikuva va ha ri vatsongo va ha ri vantshwa a va tivi ngopfu kasi lavakulu vona va swi tiva swa ku va endla yini ende va swi kota swa ku va endla wa vona wu va wu ri ehenhla ku tlula lava vantshwa.

Swivandlanene swa mitirho ya vurimi swi nga ndlandlamuxiwa koka vantshwa hi ku va va komba leswaku ku tirhiwa njhani eka ntirho wa vurimi ku tlhela vadyondzisa ku rhandza ku rima va tlhela va kombisa mali leyi nga kona eka ntirho lowu hikuva va vantshwa vanyingi va masiku lawa va vona onge va nga tirha loko ku na mali na loko va tirhela la kunene koho va nge vaviseki va ta hlayiseka masiku na masiku va komba swa ku voho va tirhela eka ndhawu ya njhani va tirhisa ku yini va tirha njhani leswaku va nga kuma mali yo fana na.

Avuxeni na tshama leswaku mi pfukile a ndzi kombela ku kombela rivalelo leswi u nga swi kuma eka masi ya wena a yi endli ntirho wa kahle leswi u nga swi kuma hi kombela swaku u hi u hi rivalela hi kombela swaku u nga byeli vanhu hi kombela ku swi lunghisa leswi hi nga swi endla i xiphiqo xa hina laha hi tirhaka kona hi kombela ku ku nyika masi lawa ma hlayisekile man'wana hi ku lawa a ma nga ri kahle hi kombela swa ku u hi rivalela a hi ku nga hi ku rhandza ka hina kombela rivalelo.

Hi nga sungula hi ku hi endla swa ku a purasi ra hina ra tiviwa hi tiko sweswi ku na thekinoloji se va nga post a hi rona ri tiviwa hi vanhu va nga kombisa vanhu ku hlayiseka na kunene ka purasi ra vona va tlhela va nyika vanhu swilo va va tisa va ta ringeta swifuwo swa vona va tlhela va vona na ku basa na ku hlayiseka ka purasi.

Thekinoloji yi nga antswisa kahle eka vurimi bya masiku yi ta kota ku hlaya loko homu yi nga ri kahle yi ta kota ku hi byela swaku homu yi nga yi pfuna hi yini, yi ta swi kota swa ku yi lavela swilo leswi nga le ka homu leswi swi endlaka swa ku yi va kahle hi antswa yi hlayiseka yi tlhela yi hi chekela swa ku masi lawa ma na quality leyi kahle ku tlula masi lama n'wana na swa ku ma hlayisekile ma nga kota ku ma tekiwa hi vanhu.

Ku hela ka mati lawa kumekaka eka misava swi vange ku hunguteka swinene eka swibyariwa na vuhumelerisi bya swifuwo ku engeta kwalano mphakelo wa mati ya le henhla na le hansi ka misava wu nga hunguteka hi nkarhi wa dyandza leswi khumba leswi khumbaka vukona bya mati xikan'we na ku tlakuka ka ntsengo wo fikela mati ya ya swibyariwa kumbe madyelo yo cheleta na ku swifuwo.

Ni nga ni nga sungula hi ku loko swiharhi swi sungula ku tala ni swi xavisa kumbe ndzi endla nyama hi swona ndzi xavisa eka switolo leswikulu. Ndzi tlhela ndzi va na ndhawu leyikulu laha ndzi ni ta vekaka kona swiharhi leswi ndzi tlhela ndzi lava munhu a ta swi hlayisaka loko ndzi nga swi koti ndzi tlhela ndzi swi pfalela laha swi nge kumi kona vunghozi.

Ni fanele ku va na michini leyi tirhaka ni tlhela ni va na ti-equipment na ndhawu yo fana na swa ku swilo swa mina swi tirha kahle ni va na ti-routine ta ku cheka ni tlilina.

A ndzi ta titwa onge mbilu ya mina ya vava a ndzi ta titwa a ndzi nga ta titwa kahle hikokwalaho ko ndzi tshame na murhi a ndzi tshame na misava ya mina nkarhi wo leha na ni rima ka yona loko se va yi cinca va yi endla ndhawu ya mavhengele va ta va va tikombisa ku nga ni hloniphi swi ta vava ngopfu eka mina.

Swi nga ndzi endla swa ku ndzi nga titwi kahle hikokwalaho ko ndzi tirhisa tikhemikhali leti ku rima se loko va ti tekile murimi wa mina a ni nge fambi yi ta lava ku tirha hi mpfula yi tirha hi mina swi ta teka nkarhi swa ku mfumo wa mina wu kula.

I mianakanyo leyinene swa ku ndzi ta kota ku va chavisa a swi hlayi leswaku ndzi fanele ndzi va ndzi teka xibamu lexi ndzi xi tirhisa eka vona kambe ndzi nga xi teka ndzi xi tirhisela henhla swa ku va twa swa ku ku na xibamu ku na vunghozi va nga ti va ta yiva.

I ku vanhu vo tala va tshama eka tindhawu leti hi ti vitanaka swa ti-apartment se va va na ti-rooftop hi kona la va kotaka ku va nga byala kona kasi a va nge swi koti ku swi endlela ehansi hikuva va tshama eka tindhawu leti va ti vitanaka swa ku i ti-apartment va tshama va tele.

Sisiteme ya kahle ya vuhlayiseki sirhelela ndhawu ya wena hi ku sisiteme ya vuhlayiseki leyi katsaka tikhamera, sisiteme ta , tialamu kumbe switwi swa ku famba ka mpfuno ka ku langutisa ndhawu ya wena hi vukheta na ku lemukisa hi ntirho wihi na wihi lowo .

Swi khumba ku hi ndlela yo biha mbuyelo na matimba wa wa mapurasi ntshikelelo wa hungaso wu nga leswaku hunguteka photosynthesis ku tsandzeka ku tekiwa ka swakudya xikan'we na ku onhaka ka cell membranes hi hinkwaswo leswi swi hoxaka xandla eka ku hunguteka ka matirhelo ya swimilana.

Mbuyelano wo tirhisa mavoko i ku u kota ku hlayisa mali u kota no ku tibyalela mibyalo ya wena kumbe mi ya wena yi byaleke kahle hikuva u tirhisa mavoko a wu xavi mi ma-equipment u tirhisa mali ya wena.

Minongonoko yo tala yo fana na national food and tuition security SABC na yin'wana leyi yi tirhaka hi swihi hi swakudya na swiharhi.

Vanhu va va na ti na swiphiqo swo fana no a va lavi ku avelana ku avelana mali loko va xavisile kumbe a va lavi ku avelana milawu milawu munhu na munhu i tilavela swa yena a va swi koti ku hambanisa minchumu leyi va nga yi tirhela hinkwavo. Va tivona na va lwa va lwisana hi ku a va swi koti ku avelana naswona van'wani va yiva va teka swo tala ku tlula van'wana.

Vurimi lebyitsongo byi pfuna ngopfu hikuva loko mi ri mi vanhu lava nga rhandzi ku xava grocery mi tikuma na mi famba mi ya teka mibyalo mi kumbe loko mi lava ma tamatisi na swin'wana ma swi kota ku swi kuma la a ndlwini se loko u ri murimi lontsongo a wu xavisi vurimi wa wena mara u swi tirhisela ku swi dyiwa ekaya.

I vurimi lebyi lebyi byi nga tirhiseki misava naswona swi pfuna ku swi endla swa ku a ndhawu yi va yikulu mati a mi tirhisa mati yo tala ma swi kota na swa ku mi kurisa mibyalo eka ndhawu leyitsongo.

Ku nyika swihlohloteri tindlela tin'wani ku tshama.

Hikokwalaho ko tihuku ti fanele ku ti fambafamba ti tlanga ti tlhela ti ti va na laha ti kotaka ku hefemula koho ti nga tshami eka ndhawu yin'we hikuva manana loko se u swi pfalela a swi nge koti ku kula hi ndlela leyi kahle. Tihuku i ti i swiharhi leswi swi fanelaka ku swi tshama na swi tlanga swi dya swakudya swa kahle swa tibuku kumbe leswi swona swi ti rhandzaka swi ta tlhela swi vuya loko u swi pfulela swi biwa hi moya.

Mina ndzi rhandza ngopfu swakudya swo tiyisiwa hikuva hi swona swakudya leswi hikuva hi swona swakudya leswi swi na swi na swa ku hanyisa a ku fani na swakudya swa tithini hikuva swakudya swa tithini masiku yo tala wa byeriwa leswaku a ku fanekanga u dya u pfulile u faneke u heta kumbe loko u pfule thini u faneke u nga dyeli exikarhi ka xona hikokwalaho ka mavabyi kasi swa ku tiyisiwa a swi fani swi na .

Va nga vulavula na mfumo leswaku wona va va ta va ta va nyika leswi va nga swi rima loko heta mfumo wu va hakela mali swa ku va ta tirhisana ku kurisa mfumo wa Afrika-Dzonga.

Khale emutini a ku va na homu loko ku ri karhi ku na homu a va sengisa vana va vafana kumbe madodana lama nga kulanyana. Loko va heta va tirhisa masi lawa ku va dya endlwini a va sengisa xikhale va tirhisa mavoko ku senga eka homu a ku fani na masiku lawa swa ku va tirhisa michini khale a va tirhisa mavoko loko a heta munhu a famba a ya senga homu.